Ngesikhathi umakoti elinde umshwalense, isimo sasisibi futhi sasibucayi ngoba wayengazi noma bazoyikhokha yini imali iphelele yokuthi ena kungcwatshwe umkhwenyana wakhe. Ngaleyo ndlela leyo wayephatheke kabi, futhi wayesesimeni esibi kabi ngoba futhi wayezilile.

Ngenxa yokuthi i-UIF kuba iphesenti elidonswayo njalo emholweni wakho ngenyanga, usengakwazi ukufaka isicelo sokuthi ayithole leyo mali leyo.

Uma ulinda isikhathi eside ukuze u-claim-e umshwarensi, imali iyaye ibe nenzuzo eningi. Ngaleyo ndlela leyo umnikazi wepholisi uma ese-claim-a noma uma kuba khona umuntu oshonayo, kumele ahambe eyo-claim-a. Imali leyo iyaye ibe iningi, iyaye ibe nenzuzo ithi ukuthi xaxa.

Izici okufanele bezibheke kuqala ukuthi ibhange lizodonsa malini ngenyanga futhi ukubiza malini ukuze bevule lelo khadi lelo. Bebheke ukuthi yiziphi ezinye izindleko, futhi iyiphi yona enye imali ibhange eyoyidonsa njalo ngenyanga, ukuze bengazitholi ukuthi ukuze bengatholi sekudonseka imali eningi abangayilindele ngenxa yokuthi .

Izinguquko engingazenza uma senginabantwana futhi senginomyeni ukuthi ngibafake nabo emshwarensini wami engizobe engizobe ngiwuthathile ngaphambi kokuba ngibe nazo izingane noma nomyeni. Futhi ngingavula omunye umshwarense okuthiwa yi-life insurance ezokwenza ukuthi uma sekwenzeka sengidlule emhlabeni, abantu abazobe sebesele emuva okuwumyeni wami kanye nezingane kukhona, kukhona abazosala nakho.

Ngingacabanga ukuthi umshwalense uphuma nama-benefits akanjani. Ngingacabanga ukuthi umshwalense uzokhipha malini uma sekwenzeka sengidlula emhlabeni, noma umuntu engimufakile emhlabeni esedlula.

Ngicabanga ukuthi inzuzo engaba khona uma umshwalense ulinde isikhathi eside, imali ayikhiphayo kanye nama-benefits ayeye ebe ayeye ethi xaxa futhi umuntu osedlulile emhlabeni kuba lula ukuthi angcwatshwe. Kanti uma kulindwe isikhathi esifishane, ama-benefits abamancane kanti nemali ezokhishwa umshwalense izoba ncane. Lokho okuzokwenza ukuthi umuntu osedlulile emhlabeni kube khona izingqinamba kanye nezinkinga ekuthenini ebekwe kahle.

Angizange ngiluthole ulwazi ngePhila kanye ne-Amandla Ethu okuyizinkampani ezihlukene zosizo lwezolapha. Ngakho-ke angiwazi umehluko oyinhloko futhi angazi ukuthi izowathinta kanjani amalunga omndeni uma kwenzeka bethatha bethatha iPhila kanye ne-Amandla Ethu .

Ngingehlisa umoya ngikhulume kahle naye, ngezwi eliphansi futhi ngibe nesineke uma ngimuchazela kahle ukuthi isikhathi esingakanani lesi ekumele asilinde.

Amakhadi esikweletu amakhadi akuvumela ukuthi ungene esitolo uthenge ngawo ekubeni ungenayo imali ngaleso sikhathi leso. Ubuhle bala makhadi ukuthi uyakwazi ukuthi uhambe uyesitolo uthenge into oyidingayo uma ungenayo imali ngalo lelo khadi. Kanti ububi balelo khadi ukuthi uma usuyikhokha leyo mali leyo, uyikhokha isingaphezulu kunale oyisebenzisile.

Umbuzo engingawubuza ukuthi yimalini lena engizoyikhokha ngenyanga. Omunye umbuzo engingawubuza ukuthi bangaki abantu abavumelekile ukuthi ngibafake kuyo i-medical aid. Ulwazi engingalifuna ukuze ngenze isinqumo sokuthi ngiyayithatha yini i-medical aid ukuthi, iminyaka yabantu engizobafaka kumele igcine kubani.

Ngingazama ngokuthi ngaleso sikhathi kusalindiwe, isikhathi sanele yini ukuthi ena imali beyithole. Okwesibili, ama-benefits womngcwabo wonke azobe ekhona yini? Kangangokuthi izimoto zobe zanele yini futhi zizokwazi yini ukuthi zithathe abantu ekhaya zibahambise emangcwabeni ziphinde zibabuyise.

Amaphepha ahlukahlukene ongawasebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala, kungaba kungaba yincwadi yekhansela oyithola ekhanseleni eshoyo ukuthi uhlala kuleyo ndawo, kanye nencwadi yala uhlala khona i-proof of residence.